Rhoqo ngemini singaba nejim apho siza kuthi sizilolonge okanye sijime ukuze sibe fithi for umdlalo oza kulandela. Kwaye bazimisele abadlali bam, ndibaxelele ukuba mabadlale ngokuzimisela ukuze soloko sigqwesa phambili kwimidlalo yethu.

Kwaye kwakhiwa isitediyamu sokudlala ibhola kuba kwakulungiselelwa naxa kuphinda kudlala ezinye iitimu zikwazi ukuba nendawo yokudlala ibhola.

Umdlalo we-basketball iqela lalo liyakhula kwaye iyathandwa ngabantu, nabaxhasi bayo bayakhula.

Umgangatho weqela leqakamba uyakhula kwaye baninzi nabantu ngoku abalandelayo, nabadlali bayo baye beba banintsi.

Ndingeza nomthetho wokudlala, uhlobo lokudlala nohlobo lokuwina. Kubekho utshintsho oluthile, ungabi ngumdlalo onzima.

Ukhuphiswano lomdlalo webhola ye-rugby kuba i-rugby apha eMzantsi Afrika ayisoze ikuphoxe, kwasoloko idlala ngokuzithemba kwaye iwina.

Ndingeza nomthetho wokuba badlale ngokuqaphelela baye bangonzakalisani, kuba abanye abantu bayakwazi ukuzonzakalisana kwibhola ye-rugby. Umntu aphele elimala engakwazi nokuhamba.

IMan City inesikipa esithandwayo ngabantu bonke emhlabeni, nakuliphi na ilizwe. Nditsho nalapha eMzantsi Afrika abantu bayayithanda ijezi yayo kwaye igqwesile, nexabiso layo lihle.

Ndingabhalela ezi nkampani zinkulu sicele ukuba zisincedise ekuthengeni ikiti leyo yebhola kunye basiphe neebhola ukuze sizokwazi ukuqala itimu yethu. Sicele nabantwana abanomdla wokudlala baze bazokudlala ibhola.

Liyakhula kuba uya kusoloko ubona umdlali omtsha kwaye nabantwana nabantu abadala bayalithanda.

Andinawukuze ndithathe inxaxheba ekubalekeni kuba ndinengxaki nesifuba, loo nto ingandenza ukuba impilo yam ingabikho rayithi. Loo nto ithetha ukuthi ndingalunga kweminye imidlalo.

Ndingenza iingxoxo, ndibeke amaxesha ukuba siyokuzilolonga emabaleni emva kwemini.

Ndingabuya esikolweni ndenze into ekumele ndiyenze endlini, ndifunde iincwadi zam kuba ibalulekile imfundo. Awusoze ukuba ukwazi ukuba ngugqirha xa uza kukhetha ukuyodlala iitshomi ungafundi iincwadi. Ndize emveni kokuba ndifundile ndonela ndihambe ndiyokubona abahlobo bam, ndiphinde ndigoduke kwangethuba.

Imidlalo yamakhadi kuye kuthi qatha izinto ezifana neetshesi kanje nokudlala ookatya kunye noo-crazy eight.

Nosapho lwam sithanda ukuzihlalela eyadini simamele umculo, sizonwabise. Sipheke isidlo sasemini kutyiwe kube mnandi, sibukele umabonakude okanye sistrime onlayini.

Iphelileyo nabahlobo bam besiye kuzonwabisa elwandle, sakhupha iimali sathenga inyama soja, sasela neziselo ezibandayo, saye sayokubukela nesinema.

Umdla wokwenza imisebenzi yokuzonwabisa ingandinceda ndenze imali kunokuba ndihlale nje ndingenzi nto. Iimpundu azibhatali, nto nje kufuneka ndibe nayo into endiyenzayo eza kundingenisela imali ndikwazi ukubeka into yokutya etafileni.

Bavumela bahambe bazonwabise kwiiholide zesikolo ukuze bazokubona nezinye izinto ezifundisayo nomntu azokwazi ukukhetha into afuna ukuba yiyo xa egqibile ukufunda.

Kukuwuthanda nokuwudlala ngokuzimisela. Ndinganguwo umdlali webhola yombhoxo olungileyo kwaye ndingazidlala ngokuzimisela kakhulu.

Ndiyavumelana nale mbono kuba xa abantwana bedlala okanye abantu abadala benokudlala imidlalo ethile ingayihlisa i-crime loo nto, kuba umntu uzobe emane eyokudlala qho ngemini abuye ngexesha langokuhlwa.